Diakhaonto tse di nang le morokotso o o kwa godimo di na le ditshenyegelo tse di kwa godimo le ditsela tse di itumedisang go busetsa madi. Fa o tlhopa tsela e e molemo ela tlhoko ditshenyegelo, dikamano tsa madi le dipalo tsa morokotso o o amogelesegang.

Akanya morokotso wa diakhaonto, ditsela tsa go boloka madi, dikamano tsa madi le diphetogo tsa ikonomi. Etsa bo nnete gore o boloka madi a a lekaneng go nna le letseno le le tlhomameng fa o tlogela tiro.

Tlhopha banka e e na leng ditirelo tsa botsogo, ditsela tsa go boloka madi le maemo a tshegetso. Ga o tshwanela go naya batho ba bangwe nomoro ya gago ya sephiri go sireletsa tshedimosetso ya gago.

Rraago o tshwanetse go ya kwa setshelong sa cash send-e, a tsaya ID ya gagwe le go fana ka nomoro ya le dikotlhao tse di tlhokegang go ntsha madi.

O ka dirisa ditiriso tsa banka tsa mo inthanete, di-Apps-e tsa ditlhwatlhwa tsa madi le di-computer tsa maemo a di tlalefo go latela ditlhwatlhwa tsa madi fa o le mo loetong.

Moithuti o tshwanetse go akanyetsa ditefelelo tsa akhaonto, lobaka la peeletso, bonokwane jwa akhaonto le seabe sa kotsi. A leke go tlhopha akhaonto e e na leng morokotso o o kwa godimo, e e bolokegileng, e e senang ditshenyegelo tse di kwa godimo.

Ke ka mo tlhalosetsa gore a ka tlhopa mafelo a a sa lefeng lekgetho jaaka tax free savings account, ko a ka bolokang madi a gagwe mme a bona morokotso kgotsa dipoelo kwa ntle ha go duela lekgetho. Madi ao a gola ka nako, mme a ka a dirisa mo nakong e e tlang.

Ya mo tlhalosetsa gore ke rometse PIN-e di kgotsa reference number ya cash send-e, a ye kwa ATM-eng ya banka mo ke rometseng madi gona, a tlhophe withdraw from e-wallet kapa cash send-e a tsenye PIN-e, a tlhophe madi a a batlang go a goga, mme a a goge o tlhoka nomoro ya madi PIN-e le ID fa e tlhokega.

Go nna le kitso ka tsa madi go thusa batho tlhaloganya ditshenyegelo, dikhumanego le dikakanyo tsa sekoloto gore ba seke ba e goga dikoloto tse ba se kgoneng go di duela. Ba ka dira ditshwetso tse di maleba tse di sa ba tsenyeng mo kotsing.

OTP ke nomoro e e romelwang ke banka mo mogaleng wa gago go netefatsa gore ke wena ruri o o dirang transaction-e, e sireletsa madi a gago go batho ba ba ka lekang go utswa.

Mothapi o tshwanetse go ya kwa ofising ya labour kgotsa a dirise online UIF system a tlatse foromo ya UI aid-e kanye le UI nineteen a tsenye le ID ya gagwe le ya modiri le dikhopi tsa konteraka ya tiro, o tshwanetse gape go itsise SARS-e le go romela dituelo tsa UIF-e kgwedi le kgwedi.

Dikelo tsa go ananya madi ke fa banka e go adima madi mme o lefa morokotso mo go ona. Di ama ka go dira gore o lefe madi a a fetang a o neng o a adimile mme di ka ama maitlamo a gago a madi le bokgoni jwa go boloka.

Kadimo tse di molaong di laolwa ke molao, di na le tumelano e pepeneneng le morokotso o o lekaneng. Kadimo tse di boferefere ha di laolwe, di kotsi ebile di na le morokotso o o kwa godimo, itshireletse ka go adima mo mafapheng a letleletsweng ke puso.